Izindlela zokuthola ukusetshenziswana kwabalandeli mbumbulu, ukuhlaziya idatha yokuzibandakanya, ukuhlola amaphrofayili abalandeli, ukusebenzisa amathuluzi ezobuchwepheshe. Izindlela zokuvimbela ukusetshenziswa kwabalandeli nabathandi mbumbulu, uzivumelwane ezicacile, ukuhlola ngokuqhubekayo, izinhlelo zokuphawula nokubika. Ungabenza kanjani amathonya baphendule noma basebenzisane? Ngokubekezisa, nokuqwashisa, nikeza umvuzo wokwethembeka, ukuba ne-system yokuxhumana evulelekile, ukuqiniseka ukungakhethi.

Izici okufanele uziqaphe ngaphambi kokukhengisa, yazi abalaleli besiteshi, hlola isikhathi esihle sokusakazwa, uhlobo lokukhangisa, isabelo mali, indlela yokwenza isikhangiso esisebenzayo nesihehayo, thinta inhliziyo yabalaleli, sebenzisa ulwimi lwendawo namasiko, chaza okuhlukile, faka ucingo eliqondile, yenza iphinde ibaluleke.

Injongo injongo yohlelo, ifomethi yohlelo, izindlela zokubandakanya abalaleli bonke ngokulinganayo, izihloko ezihlanganisa ezilungele umphakathi, izimiso zokusebenza.

Izinkundla zokuxhumana zingaguqulwa zibe izindawo ezivuselelayo, eziphephile futhi eziqhubekayo ngokwakha imiklamo eqondiswe kubantu hhayi inzuzo kuphela, ukuxuba uchwepheshe obuqondanayo kanye nezinqubomgomo ezimandakanya umphakathi kungasiza uguqula indlela esisebenzisa ngayo lezi zinkundla. Zisuke ekubeni umthombo wokukhathala zibe yindawo yokukhula.

Izici okumele azicabange, one, uqinisekisa kwezikolo, two, uhlobo lwemfundo nesikhathi, three, izindleko nokusekela kwezimali, four, amathuluzi nobuchwepheshe obudingakalayo, five, ukuziqondanisa nesikhathi sokufundela, six, izinga loxhaso nokuqondaniswa kwabafundi, seven, izindlela zokuhlonishwa nokwaziswa kwezimfundo. Ukuzilungiselela kwakhulu ngokwenza kwakhe, one, qala ngokufuna ulwazi olugcwele, two, zilungiselele indawo yokufunda, three, eyakhe iqembu lokweseka, four, thathe isinyathelo kakhulu.

Izinyathelo ezivame ukulandelwa ukukhansela ukubhalisa, one, ngena kwi-akhawunti yakho, two, iya esigabeni sezinketho ze-akhawunti, three, khetha ukukhansela, four, nika isizathu uma kudingeka, five, thola isiqinisekiso sokuthi ivalekile ngempela.

Amasu, yakha uhlu lomculo oluhlosiwe, two, sebenzisa amathuluzi edatha ukuqonda izintandokazi zomhlaba, three, xhumanisa abaculi bendawo nabaculi baphesheya, four, khuthaza ukusebenzisa izingosi zokuxhumana zabaculi bendawo, five, sebenzisa amavidiyo ezindaba ukuvusa ukuthakazelisa. Six, hlola izinhlelo ezibukhoma, seven, bambisana nabathintekayo bezamasiko, eight, nikeza izindondo noma izigaba ezihlonipha abaculi bendawo.

Ukuqondanisekiswa nokugunyazwa komkhiqizo, two, i-warranty nokulungiswa, three, izimo zokubuyisela, four, izibuyiyekezo zomthengi, five, ukuphepha kobumfihlo, six, ukuhambisana nobuchwepheshe bakho, seven, inkokhelo ephephile, eight, ukulawula kwentengo, nine, ukufinyelela kwensiza yamakhasimende, ten, ukufunda imibandeya, ukufunda imibandela nokuvuma.